Ngingatshela isikhulu sikahulumeni ukuthi kuvulwe isikhungo sezemidlalo, okungadlalwa kuso imidlalo efana ne-basketball, ibhola likanobhutshuzwayo, ibhola lezinyawo, ne-netball, njalo njalo. Isizathu sokuthi ngenze lokhu, ukuthi abantu abasha abaningi bangasuka emgwaqweni, bahambe bayodlala imidlalo leyo. Futhi izinga lenkunzi kanye nokuganga nobugebengu, lingehla. Futhi ngingamela izidingo zomphakathi ngokuthi ngichazisele isikhulu lesi sikahulumeni ngokubaluleka kanye ngokuphuthuma kwalesi simo.

USizwe Sibisi uwukaputeni esasimthembe kakhulu, yena uthe, ngesikhathi sivakashele esinye isikole salapha endaweni ukuthi sibe nomncintiswano phakathi kwalezi zikole zombili, yena wafike waba nolaka ngesikhathi iqembu lethu lingaphumeleli, lishawa iqembu lakulesi sikole lesi ebesisivakashele. Wabe esikhiphela ulaka lwakhe phezu kwakaputeni wakuleli elinye iqembu, wamshaya wawa. Wamkhipha, wathi kuyena, ufuna ukumkhipha lokhu anakho, wadaza futhi inkani. Uma ekhuzwa ngalesi senzo sakhe, walimaza ukaputeni wakuleli elinye iqembu. Indlela engabhekana nayo ngaleso simo leso ukuthi ngamukhipha esikhundleni sokuthi abe ukaputeni ngoba ngabona ukuthi uzosivalela amathuba amaningi.

Okungenziwa ukuba kukhuthazwe abafundi ukuthi bafunde ngamasiko abantu abahlukile ngesikhathi salo mcimbi ukuthi, banikezwe ulwazi ngengemuva lalawo masiko lawo, futhi bafundiswe ngamasiko lawo ahlukahlukile walabo bantu labo abahlukene. Futhi kube khona nemidlalo engenziwa mayelana nalayo masiko lawo, futhi kube nemincintiswano phakathi kwabo abafundi, ukuze kubonakale ukuthi obani abekade bamamele uma benikezwa ulwazi lolo, bese sebeyakwazi ukuthi banikezwe imiklomelo yabo uma kwenzeka ukuthi baphumelele.

Le micimbi ingenziwa endaweni eseduze nalapho abafundi abavela ezindaweni ezinhlwempu, noma abafundi labo bathathwe bayiswe lapho bangafunda khona ngayo leyo midlalo leyo. Noma okunye okungaba ngcono ukuthi, bathathwe bayiswe lapho kuzobe kudlalelwa khona leyo midlalo leyo. Kungafana nendawo efana lo nenkundla yezemidlalo njenge stediyamu esikhulu. Noma kube yilapho bengabuka khona imidlalo loyo kumabonakude.

Ngingaphakamisa umdlalo oyi-basketball, lokhu ngikwenziswa ukuthi abafundi abaningi abasesikoleni sami banomdlandla nentshisakelo yokuthi bawudlale lo mdlalo lo. Kepha azikho izindawo lapho bangakwazi ukuthi badlale khona lo mdlalo lo, futhi uwumdlalo ongavamile ezikoleni ezisemaphandleni. Okunye futhi okungangenza ukuthi ngiphakamise lo mdlalo lo ukuthi ulekelela abafundi ukuthi bakwazi ukunaka into eyodwa ngesikhathi esisodwa, futhi uyakwazi nokuthi yakhe ubumbano naphakathi kwabafundi, babe nobudlelwane obuhle.

Imisebenzi evame ukudalwa ilokhu ukuthi abantu abaningi basuke bathenge izikibha ezibhaliwe ezinemihlobiso eyehlukahlukene ngaleyo ngaleyo micimbi leyo ezobe yenzakala, futhi kube khona nemikhankaso egqugquzela abantu ukuba balandele leyo mdlalo loyo wamazwe ngamazwe waseNingizimu Afrika. Nokuthi futhi, kube khona izinhlangano lapho abantu bazobe behlangene khona bebuka khona loyo mdlalo loyo, osuke kuwukuthi iNingizimu Afrika iqophisane nelinye ilizwe.

Ezemidlalo ziba nomthelela omuhle engqondweni kubantu abasha ngoba ibaqhaqha ingqondo, futhi bayakwazi ukuthi banake into eyodwa ngesikhathi esisodwa. Imidlalo futhi iphinde ibalekelele ekuthenini bakwazi ukuthi basebenzise iy'ngqondo zabo. Bacabange ngokujulile kanye ngokushesha, ukuze bafinyelele kulokhu abakufunayo.